Ntlangu wa khirikhete i ntlangu lowu ndzi wu rhandzaka swinene. Ndzi rhandza leswaku i ntlangu lowu wu tekiwaka nkarhi ka wona ngopfungopfu ntlangu wa swikambelo lowu wu tekaka masiku ya ntlhanu. Lahayani mi va na nkarhi wa ku va mi tshama, mi mi tlanga, mi tivana, na ku va wu wu ndzi tsakisa hileswaku wu kota ku endla vanhu va hlangana, wu hlanganisa vanhu. Nakona ma swi kota ku ti humesa mi ya fika mi tshama siku hinkwaro mi langutisa wona. Lowu wa ku koma wa kona, na wona kumbe wa siku kumbe lowun'wanyani wa kona. yi ni tsakisa hileswaku yi ya tsakisa eku tlangeni ka wona ya hungasa .

Ndzi munhu lowu a pfumelaka swinene leswaku vugevenga minkarhi ya ku tala byi endliwa hikuva vanhu va pfumala xo xi endla kumbe va pfumala ndlela yo ti hanyisa hi yona. Kutani ndza pfumela leswaku mitlangu yi nga byi sivela vugevenga hikuva, yi ta va yi nyiketa vanhu swo endla swona leswi va kotaka ku tihanyisa hi swona. Hikuva loko munhu a ri na xo xi endla, a nga ka a nga endli vonhi, kumbe vubihi, kumbe vugevenga. Minkarhi yo tala swi va swi endleka hikuva va nga ri na ndlela yin'wanyana yo tihanyisa kumbe, va xaniseka hi xihatla hikuva va nga ri na swin'wana swo endla swona.

Loko vanhu va hlangana hi swa mitlangu, swi va pfuna swinene. Loko hi hlangana na vanhu va matiko man'wanyana kumbe vanhu va tindhawu tin'wanyana, hi kota ku dyondza maendlelo ya vona kumbe mahanyelo ya vona, mindhavuko ya vona, na vona va dyondza ya hina hikuva va te laha hina hi nga kona. Swi pfuna ngopfu ku va hi kota ku tivana ku antswa tanihi MaAfrika kumbe tanihi vanhu va misava, h kota ku dyondzana na ku twisisana. Hikuva ntlangu i wun'wanyani kumbe swa mitlangu i ndlela yin'wanyana ya ku hlanganisa vanhu.

Swa mitlangu swi ndzi pfune swinene hi nkarhi lowu a ndza ha tlanga. A ndzi tshama ndzi yi hanye kahle, a swi endla na leswaku ndzi tshama ndzi karhi ndzi endla vutiolori. Leswi a swi endla leswaku mavabyi ya fambela kule na mina swinene, leswiwani a swi ri kahle swinene. A ndzi titwa ndzi ri kahle swinene hikuva a ndzi tshama ndzi ri ku tsutsumeni, ndzi endla vutiolori, ndzi dya swakudya swa rihanyo kahle.

Ndzi nga va hlamusela leswaku mitlangu yi na nkoka ka rihanyo ra munhu, hikuva loko munhu a karhi a tlanga swa mitlangu u va a endla vutiolori leswi endlaka miri wa yena wu tshama wu ri kahle a nga vabya vabyi. Naswona u kota ku va a hanya nkarhi wa ku leha. Miehleketweni ya yena u va a nga hleketi hi swa ku tala, a nga tshameli ku hlayelela hikuva u va a ri na leswi a swi endlaka. Nkarhi ya ku tala vanhu va hlupha hi hi mavabyi ya miehleketo hikuva va tshama va ri ku hleketeni, kambe loko va tlanga mitlangu yi va susa ku hleketeni, va kota ku va va tshama va ri kahle na le miehleketweni.

Tlanga a nga ha tlanga ntlangu wa ku famba, kumbe wa ku khida. Leswi swi nga ta n'wi pfuna swinene leswaku a kota ku hatla a a tshwa emirini ku kumbe ku hunguta mafurha lama a nga na wona emirini wa yena. Ku famba swa pfuna swinene na ku ya hi ku u famba tikhilomitara tingani hi siku.

Hi ku ya hi vulavisisi swi kumekile leswaku vanhu lava va tlangaka mitlangu va tala ku hanya nkarhi wa ku leha ku tlula vanhu lava va nga endleki nchumu hikuva, va kota ku va va lehisa rihanyo ra vona. Swi endla leswaku va landzelerisa madyelo yo karhi, va landzelerisa vutiolori byo karhi, leswi swi endlaka ku rihanyo ra vona ri antswa swinene. Swi hunguta mafurha emirini wa vona, hikuva mafurha na wona loko ma tele ngopfu mirini wa munhu ma endla leswaku munhu a vabyavabya. Naswona swi endla leswaku masocha ya miri ya vona ya tshama ya tiyile ku lwisana na switsongwatsongwana na mavabyi man'wani na man'wanyani.

Ndzi navela ku vona ku va ni mitlangu yo fana ni mitlangu ya ku khida, mitlangu ya swa rugby, mitlangu ya khirikhete. Hi yona leyi ndzi navelaka ku yi vona yi va kona laha mugangeni wa hina, ku va ni mphikizano yona mitlangu leyiwani. Leswi swi endlaka ku vana va kota ku va ni mitlangu yo hambanahambana leyi va nga hlawulaka ka yona ku va va yi tlanga, va nga langutisi ntsena ka bolo ya milenge.

Mitlangu ya pfuna swinene eka rihanyo ra miehleketo hikuva u va u ri na nkarhi wa ku tala laha u langutanaka na vutiolori, u ti hlanganisaka na vanhu van'wanyana. Mitlangu yi tsakisa hileswaku a wu tlangi u ri wexe, u tlanga na van'wanyana, leswi swi pfunaka munhu ku va a kota ku va a vulavurisana, na ku hlekelela, na ku va a tshama a tsakile emoyeni wa yena hikuva u hlangane na van'wanyani mi tlanga swin'we, kumbe tanihi ntlawa lowu mi va ka mi yima swin'we. Swi endla ku mi fanekele mi vulavurisana, swi endla ku mi aka vuxaka, leswi pfunaka vanhu emiehleketweni ya vona, ku va va nga tikiseleki ngopfu hikuva ku tshama munhu a ri yexe a nga heti nchumu swa hetelela swi tshikelela munhu emiehleketweni.

Xipano xa Afrika-Dzonga xa bolo ya milenge xi hetelele ku tlanga eka khapu ya misava hi lembe ra twenty ten, lembe ra magidimbirhi na khume. Hi kona va nghina ku tlanga bolo ka khapu ya misava, hikuva ka laman'wana malembe a va nga fikeleli ku va va kota ku ya tlanga eka bolo ya milenge. A va humesiwa ka ku ringeta ku fikelela ka ku ya tlanga eka khapu ya misava.

Ndzi ehleketa leswaku ku fanele ku langutiwa mhaka ya ku pfuxa, kumbe ku va ku kurisiwa vantshwa lava tlangaka bolo ya milenge hikuva eka miganga ya ku tala hi yona leyi nga tala, hi yona leyi landzeleriwaka ngopfu laha Afrika-Dzonga. Leswi swi nga pfuna swinene ematikoxikaya, yi nga fanele yi byariwa ematikoxikaya ku lunghisiwa tindhawu kumbe tipala ta mitlangu, ku xaviwa tibolo, ku xaviwa swo tlanga swo swo mbala swona tigere leswiwani swi ta endla ku vantshwa va va na ku tsakela na ku navela ku tlanga bolo ya milenge.

Ku ni ntlangu wa volley ball, ku ni ntlangu wa bolo ya milenge, ku ni ntlangu wa ku tsutsuma. Mitlangu leyi hi yona leyi ndzi tivaka yona leyi va yi tlangaka, yi nga laveki na ku tirhisa mali.

Hi fanele hi tiyisisa leswaku hi na switirhisiwa swo fana na tikhamera nakona hi fanele hi tlhela hi tiyisisa leswaku ndhawu leyi nga ta va yi tirhisiwa i ndhawu leyi yi nga pfaleka ndhawu leyi yi nga na makhumbi leyi endlaka leswaku lava va vonaka na loko ku tshuka ku va na nghozi a ndzeni swi nga va fikeleli na vona kumbe va nga khumbeki hi fanela hi tlhela hi tiyisisa leswaku hi na swipikara hi na swo vulavulela leswi endlaka ku kota ku vanhu hinkwavo va kota ku twa leswi swi nga le ku endlekeni na loko kuve ku na switiviso leswi nga kona ku fanele ku tiyisisiwa leswaku ku na tikhamera leti ti nga kotaka ku vona swilo hinkwaswo leswi humelelaka ka ndhawu yeleyo ku faneke ku tlhela ku va na varindzi.

Swi lava munhu a va a kota ku va a endla swilo swa yena hi nkarhi nakona u fanele u kota ku swilo swa wena kahle u nga teki nkarhi wa wena wa ntirho wa nkarhi hinkwawo u wu hlanganisa na nkarhi wa wena wa kumbe ntirho wa wena wo hungasa leswi swi nga endla leswaku xin'wani xa swona xi nga koti ku humelela swi vula ku ri munhu u faneke a kota ku tirhisa kumbe ku tirha kahle a nga hlanganisi hlanganisi swilo.

Hi kota ku va na nkarhi kumbe hi va na ntlangu wa ku kota ku va hi va langutisa hi vona lava va swi kotaka kumbe lava va nga swi kotaka lava va nga na yona nyiko ya ku tlanga kumbe lava va nga dyondzisekaka kutani ha va vitana hi va hlengeleta ndhawini yin'we hi endla ku va kota ku tlanga mitlangu leyiwa hi karhi hi va langutisa se hi kota ku hlawula lava kotaka ku tlanga.

Ku na mintirho yo tala leyi yi nga ya ku hungasa leyi yi hakelaka xa nkoka i ku endla vulavisisi munhu a kuma vuxokoxoko swin'wani wa kota ku swi tirhisa ku va swi ku endlela mali ku fana na le ka tindhawu ta ku hlangana laha u nga kotaka ku endla mali hi TikTok ku va u karhi u tivisa vanhu kumbe ku dyondzisa vanhu hi leswi we u swi endla kumbe ntirho wa wena wo hungasa kumbe u nga tirhisa swo fana na xikandza xa buku nakona lahaya u kota ku va u hakeriwa hi ku ya hi leswi u va ka u swi tsala kumbe ku va u karhi u swi veka eka tindhawu leto hlangana.

Mbuyelo kumbe vuyelo bya nkarhi wo leha i ku va tiko ra hina ri hundzuka tiko leri vanhu va tsakelaka ku ri vhakachela hikuva va vone leswi a va khomisiwe xiswona na kona ku va va tiva tindhawu ta hina ta ndhavuko swi endla leswaku va navela ku tlhela va vuya se leswi endlaka ku ri hi tshama hi karhi hi ri na vayeni kumbe vaendzi lava taka va tela ku ta xava va tela ku ta vhakacha va tshama va vona swiharhi va kota ku xava swilo swa hina swa ndhavuko leswi swi endlaka leswaku ikhonomi ya tiko ra hina yi tshama yi karhi yi kula hikokwalaho ka vuendzi lebyi.

Yin'wani ya mintlhontlho leyi kulukumba i mhaka ya vugevenga lebyi byi nga tlakuka hi xiyimo xa le henhle kutani vanhu va va va chavela ku hlayiseka ka vona va chavela ku hlayiseka ka bindzu ya vona naswona ku va ku ri tindhawu leti vanhu va fanele va rhurheriwa ka tona leswaku vanhu va fanele va tiva leswaku va ta va hlayisekile ti fanele ti va ta xiyimo xa le henhle naswona hi faneke hi tiyisisa leswaku switirhisiwa swa hina swi hlayisekile kumbe swi swi endla leswaku vanhu va twa va tsakela ku tshama eka swona.

Mitlangu ya pfuna swinene leswaku vana va kota ku vulavula hi ndlela yo va va nga chavi kumbe va va va titshemba hikuva loko va karhi va endla swa mitlangu swi va endla leswaku va hlangana na vanhu van'wanyana va kota ku va va kota ku vulavurisana na vona leswi swi endla ku ri va akeka ka ku titshemba ka vona.

Munhu loyi ndzi nga langutela ka yena i kulukumba Christiano Ronaldo i munhu loyi hambileswi se a nga kula wa ha tirha hi matimba hi matimba swinene leswaku a kota ku ya mahlweni a tlanga ntlangu wa bolo ya milenge lowu a wu rhandzaka naswona i munhu loyi vanhu hinkwavo vanhu va ku tala van'wu tsakelaka i munhu loyi a endlaka swa vutiolori mikarhi hinkwayo loyi a fikaka van'wani va nga se fika loko va ya ku ku ku ku ku ku ka ku va va ya tlanga naswona i munhu loyi a tshamaka a karhi a langutisa leswi a swi dyaka a tlhela a va munhu loyi a nga nweki byalwa.

I bolo, bolo i xin'wani xa swirhisiwa swa nkoka swo ambala tigere va swa le minengeni hi swona leswi nga switirhisiwa na xicerere xin'wani xa leswi swi tirhisiwaka .

Vanhu mikarhini ya ku tala va tikuma va tekeriwile kumbe va yiveriwe vuxokoxoko bya vona hi ku va va tlanga mitlangu eka intanente ku na vanhu va kutala lava va tirhisaka mitlangu ku va va kota ku teka vuxokoxoko bya vanhu va kota ku va yivela.

Ndzi nga ka ndzi nga pfumeli leswaku n'wana wa mina a hlangana ni vanghana lava a va tivelaka ka inthanete lava va tlangaka mitlangu swin'we hikuva ka nkarhi lowu hi hanyaka ka wona a misava yi bihile swi swi endliwa na ngopfu hikuva vanhu va kota ku ku nyiketa xifaniso xo karhi hi vu vona kungari xona xa ntiyiso kutani swi va swi nga swi nga ri kahle kumbe swi va swi nga ri swilo leswi ndzi tshunxekaka hi swona ku va n'wana wa mina a hlangana na vanhu va ku a nga vativi.

Ndzi nga tiyisisa leswaku ndzi lavisisa masiku hinkwawo ku ri u vulavula na vanhu va njhani u tihlanganisa na vanhu va njhani naswona va vulavula hi yini ndzi tlhela ndzi tiyisa leswaku a nga nyiketi vanhu vuxokoxoko bya yena le bya xihundla ndzi tiyisisa na leswaku a nga tivisi vanhu laha a tshamaka kona ka ntiyiso.

Swi na nkoka leswaku u va na nkarhi lowu u va ka na wona u nga ri ku tlangeni ka mitlangu hikuva ku va u tshama u tlangela u tlanga mitlangu u endla leswaku swa tidyondzo ta wena swi salela ndzhaku naswona u endla leswaku u nga koti ku tiva leswi endlekaka laha misaveni ku ku endleka yini laha we u nga kona leswi swi vaka swa khombo hikuva u nga endleka swilo swo biha u nga swi voni hikuva u tshama u langutise hi khompyuta naswona swi nga ku vavisa mahlo swikahle ku tshama u va na nkarhi lowu wisaka ku tlanga ti-game.

Mintolovelo leyiwani a ya ha ri kona hikuva vana va masiku lawa a va ha landzelerisi swa ku tshama na vanhu lavakulu va rhandza swa ku tshama ka tiqingho na ku va va tshamela swa tikhompyuta na ti-TV a va ha rhandzi swa ku dyondza kusuka ka lavakulu kumbe kusuka ka vakokwana.

Eka nkarhi lowu hi hanyaka ka wona ku tale ngopfu timhaka ta tindhawu ta ku hlangana vana va masiku lama va tirhisa ngopfu thekinoloji va tirhisa ngopfu tiqingho va vona ngopfu tinsimu to yingisela tinsimu leti ti nga hangalaka na ndhawu leyi hinkwayo a swa ha fani na khale laha a swi ri swi swa ku a swi nga talanga ku hungasa kona a ku ri ku tshama ku dyondziwa na ku yimbelela na ku tlanga mitlangu eswitarateni kumbe emakaya ku nga ri mhaka ya ku va vanhu va tshama etikweni va vona mavonakule kumbe va vona va va va tlangisa tinqingho.

Ku na mitlangu yo fana ni xitumbelelani i ntlangu lowu vanhu lavakulu na lava ntsanana va nga wu tlangaka swin'we wu tlhela wu tsakisa swinene ku va ni ntlangu wa luwa wu vitana ntlangu wa xirhekejani na wona lavakulu na lavatsongo va nga ha wu tlanga swin'we ku va na ntlangu wa bolo ya milenge na wona lavakulu na lavatsongo va nga ha wu tlanga swin'we yi tele mitlangu.

Ndzi vona mhaka leyi ku ri ntiyiso mitlangu ya pfuna swinene leswaku vana va kota ku aka vunghana ni van'wanyana leswiwani swi endliwa ngopfu loko va tlanga mitlangu ya ku tlanga hi swipanu mitlangu yo fana na bolo ya milenge yo fana na bolo ya mavoko ya netball i swi leswi swi endlaka leswaku va kota ku a ka vuxaka na vanhu van'wana va yi aka na hikuva loko va karhi va tlanga u nge tlangi u miyerile u faneleke u tlanga u kha u vulavula naswona mi kha mi tirhisana mi kombisa vun'we.

Ndzi ri a hi fambeni hi ya tiphina hi ya tiphina etihotela ta manyunyu laha ku nga ta va ku ri na vuhungasi bya xiyimo xa le henhle vuhungasi bya vayimbeleri va ku hambanahambana lava hi va rhandzaka va vuyimbeleri bya hina bya ku hola vuyimbeleri bya hina lebyi tsakisaka lebyi byi tshungulaka mimoya.

Vuhungasi lebyi ndzi vonaka leswaku vana ni vantshwa va nga tsakelaka ku byi endla i ku va va huma va ya endhawini yo fana na park-i laha ku nga fikaka ku oxiwa swakudya naswona ku va na byo karhi lebyi byi vaka byi kha byi tlangiwa lebyi byi va tsakisaka leswi va nga swi tsakela swinene hikuva va rhandza ku dya va rhandza ku tihlanganisa na vanhu van'wanyana ku nga ri ntsena eka timhaka ta tiqingho kambe na loko va ri a handle.